Yebo, ezokuthutha zomphakathi zingalungiselela kahle kakhulu ukuhlangabezana nezidingo zezaguga ezindawo zasemakhaya kodwa kudinga uhlelo oluhlangene ukunakekela impilo yokuphepha nobuhle ukuxhumana izidingo zezaguga zivame kuhlukile, zifuna ukuthutha okulula okuthembekile futhi okuhloniphayo. Izindlela ezisebenza zokulungisa ezothutha zomphakathi, ukuhlela imigudu ethize. .

Izimali ze-toll zingaba nomthelela omkhulu kakhulu nasekukhethweni kwesikhathi kwempahla.

Amathebula ezikhathi zamabhasi angaba usizo, kodwa imvamisa abe nezinkinga ezithinta abantu abanezidingo ezihlukene noma abahamba ngaphandle kwamahora evamile. Isixazululo esingcono singaba uhlelo lokusebenza lezokuthutha olunolwazi nhlobo.

Abantu abadala babhekane nezinselelo eziningi ekusebenzeni izinto zokuhamba zomphakathi. Nazi ezinkulu engibona ngokubona kwami. Ukungabi lula kokunyakaza, ukuntuleka kolwazi noma izimpawu ezicacile. Ukuphepha .

Yebo, kunezinto ezithile ezibonisa ama-trend-i aguqukayo ekushintsheni kwesikhathi sokuhamba kwempahla kajantshi. Kanti lesi simo sithinta izinto eziningi.

Ubaba umdletshe angabhekana nalezi zinkinga zokuphepha nokwethembeka futha.

Izimali ezikhokhelweyo ziba nomthelelo omkhulu ohlelweni lokuthatha izinqumo zezinkampani ezithwala impahla.

Ama-shuttle angashitsha ngendlela ethize, ethile ukuze ahlalisane kakhulu nabantu abadala.

Njengesakhamuzi esikhulile esingakwazi ukushayela ngenxa yezinkinga zempilo, .

Uma izindleko ze-toll bezisekelwe enanini lezimpahla ezithwalayo .

Njenge ejenti nezokuvakasha ngeluleka iklayenti lami ngalamathiphu abalulekile ukupakisha uhambo.

Yebo, ukuthuthukisa komzila kudlala indima ebalulekile kakhulu ekunciphiseni isikhathi sokuthutha .

Ukusebenzisa ama-shuttle njengendlela yezokuthutha komphakathi.

Njengesisekelo sikahulumeni esilandela izimali ezikhokhela izimoto ezithwala impahla, kubalulekile ukuhlaziya isidingo sokuxhaswa ngenqalasizinda kanye nomthelela wezindleko emabhizinisini. Imithelela wezindleko zokuxhasa iqhalasizinda ezokuthutha amabhizinisi.